Awa, mina akungithinti kangako ngoba akusi kanengi ngiberegisa noma ngikhwela ibhesi kodwana ngiyacabanga ukuthi, kuyabathinta abakhweli bebhesi, ngombana abanye barhola imali encani.

Ngeze ngatjho bonyana kubayini intengo yamathikithi wokukhwela kwamabhesi, wokukhwela ibhesi noma amabhesi ingehliswa lokha nakwehlisa intengo yeembaseli. Ngombana ngiyazi kobana namateksi nabo, nawo benza njalo abehlisi imali yokugibela nangabe noma lokha nakwehla intengo yeembaseli. Imali yakhwela ikhwelile.

Nokho khona kuyabalimaza, ngombana kubakose bonyana bangene ngokujulileko eenkhwameni zabo ukobana bakwazi ukuyokufika emberegweni.

Mhlamunye abakhweli bangaziswa, mhlambe ukobana amathikithi wokukhwela iimbhesi azokukhutjhulwa noma imali yakhona izokukhwela. Baziswe ngesikhathi mhlambe iinyanga ezimbili nanyana ezihlanu ngaphambi kokobana ikhutjhulwe.

Kufanele kuqalwe bonyana bangangani, banengi kangangani abantu abakhwela amabhesi.

Iye, urhulumende naye angangenelela lokha nakukhutjhulwa amathikithi weembhesi.

Iye kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi, ngombana angeze kubadurele njengalokha nabathenga iimbaseli.

Kuhluka ngeenkhamphani neenkhamphani lapho okhunye haye kukudlelezelwa kwabakhweli. Lapho okhunye haye kubujamo ikhamphani eqalene nabo.

Ngicabanga bona iinkhampani ngaphambi kokobana zenze isinqumo sokukhutjhulwa kwentengo yamathikithi, ziyabacabangela abadosa emhlweni.

Iye, ngiyibona ikhambiselana noma ikhambisana kuhle nobujamo bomnotho.

Awa, angicabangi bona mbono omuhle, ngombana lokho kungenza bona abanye abantu balile babone ngathi abalingani nabanye.

Mhlamunye kungaberegiswa, ukwehliswa kwama-percentage athile kodwana hayi amanengi.

Awa, angiboni njalo.

Ngicabanga bona kungabasiza ngokubana bakwazi ukuyihlelela kuhle imalabo begodu ithenge ezinye zeendingo zabo.

Ngicabanga bona amaphesenti amahlanu angabarerhe.

Ezinye iye, ezinye awa.

Iye, ngicabanga bona zikhamba kizo zoke iindawo ezinabakhweli ngefanelo.

Iye, zibafikisa ngesikhathi abakhweli emsebenzini, ngombana nazo zikhamba ngesikhathi.

Iye, abanye babaphatha kuhle, abanye awa. Kodwana ngobunengi babaphatha kuhle.

Iye, ngicabanga njalo.

Iye, ngibona ukuthi kuyasebenza ukobana iimbhesi zibe nomzila wazo zizodwa eendleleni zemadorobheni, ngombana lokho kurhelebha bonyana kungabi nethrafigi noma i-bumper to bumper.

Njengobana sengitjhwile bonyana, kwenzelwa bona kwehliswe izinga lethrafigi nezinga leengozi eendleleni nokubambezeleka endleleni.

Awa, angiboni angikarhabi ukubona indlela enemigodi emadorobheni, kodwana emakhaya iyaba nayo imigodi.

Awa, nokho khona akukakateleleki kodwana kuhle iimbhesi nazikhamba esikontirini, ngombana ethulini ibala liyangena ngebhesini lirhitjhe abakhweli.

Ngicabanga bona ngu-sixty ukuya ku-seventy kilometers per hour.

Ngicabanga bona nangabe umtjhayeli uloko aphikelele njalo afika ngemva kwesikhathi amalanga amanengi. Ngicabanga bona angaripotwa ebaphathini bakhe noma ekhamphanini.

Yeyi, emateksini nakhona kuyabuya. Abatjhayeli abanye bahlaza, abanye banobuntu. Awa ziyabuya.

Awa, ngobunengi bayagijimisa ngombana batjho bajarhele ukobana balayitjhe ama-load amanengi. Benze imali enengi ngelanga, ekubeni babeka iimpilo zabakhweli ebungozini.

Kwesinye isikhathi siyaminyana khulu uthole, la kufanele kuhlala abantu abane kuhlaliswa abahlanu. La kufanele kuhlale abantu abathathu kuhlaliswe abane, ukuminyana khona kuba khona.

Ngicabanga bona kuqiniseka bonyana uphephile ngombana kwesinye isikhathi kufuneka bona uvuke ekuseni.

Intwembi ngokukhamba kwebhesi endleleni enganasikontiri kukobana kungena ithuli nanokuthi abantu baya khahlukumezeka.

Kusiza ngokobana kuzokuphunguleka i-traffic endleleni neengozi.

Ngicabanga bona kuya ngokobana uphatheke iphatheko elinjani ngombana akusizo zoke iindawo ezinezindlu encani endlelena nangabe uphethwe mchamo ngicabanga bona ungabawu-driver bona ajamise ibhesi uthunde and then ukhwele godu.

Ngicabanga bona kubangelwa kukhuphuka kwentengo yeptroli nofana yeembaseli.

Ngicabanga bona bakhetha iinkoloyi ezizijameleko ngombana zomphakathi zikhamba zijama endleleni ukulayitjha abanye abantu.

Awa, ayiwathinti kangako kwaphela kufuna sihlele kuhle ukubeka imali eyaneleko yokuya amavakatjhweni.

Bathinteka kumbi ngombana ufumanisa bona ukukhuphuka kwentengo yeembaseli kuthinta ihlelo labo lezeemali nofana i-budget yabo.

Ngicabanga bona kulungile urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana intengo yeembaseli idlala indima ekukhuleni nofana ekukhuphukeni komnotho weSewula Afrika.

Iye, ikhona inzuzo ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko ngombana amatanka wakhona weembaseli mancani ukugcwalisa intanga yakhona akubizi njengalokha nawugcwalisa ikoloyi ekulu.

Angeze ngaba nolwazi olungako kodwana ngicabanga bona nokho khona akuyithinti kumbi nofana ngendlela embi ngombana kubiza ukuthi umuntu ahlele kuhle nofana azabe kuhle iimali zakhe.

Ngicabanga bona bangayonga ngokungagijimisi nabatjhayelako begodu babalekele iindlela ezine-traffic.

Intengo yeembaseli lokha nayikhuphukako nofana lokha iyehla iyayithinta intengo yokudla nokhunye ngombana kufumaniseka bona ukudla kuyadura nofana kuyabiza lokha intengo yeembaseli nayikhuphukako.

Ngicabanga bona lokho kuya ngababelethi bona bathanda bona abantwana babo bafike njani esikolweni ngombana abanye babona ukuthi abantwana nabaya ngeenkoloyi ezizijameleko baphephile kunalokha nabatjhayelelwa ngomunye umuntu abangamaziko.

Njengomkhweli webhesi, ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi kungithinta ngokobana kuthinta noma kugcina kutjhugulula ne-budget nofana ihlelo lami leemali lenyanga yoke.

Ngicabanga bona kwenziwa kukuthi iinkampani zamabhesi zisuke zifuna ukwenza inzuzo. Yeke lokha nazehlisa intengo yamathikithi nakwehla iintengo yeembaseli inzuzo angeze isaba yinengi nofana angeze isafana.

Kubalimaza khulu, ngombana bagcina basebenzisa imali enengi ukuthenga amathikithi. Imali igcine ingasaneli ukwenza ezinye nofana ukuthenga ezinye zezinto ezidingekako epilweni.

Ikambiso yokobana kumenyezelwe nofana abakhweli baziswe lokha intengo yamathikithi izokukhutjhulwa. Baziswe ngesikhathi khona bazokwazi ukuhlela iimali zabo kuhle.

Ngicabanga bona kufuze kuqalwe inani labantu abakhamba nofana abakhwela ibhesi nabaya emberegweni.

Iye, urhulumende angangenelela naye. Lokha iinkampani zeembhesi nazikhuphula iintengo ezibhadaliswa abakhweli.

Iye, ngicabanga bona kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi, ngombana bazokurhelebheka ukonga imali angeze basasebenzisa imali enengi yokuthenga iimbaseli.

Kuyahluka esikhathini esinye haye kubujamo, esikhathini esinye haye kudlelezelwa abakhweli.

Ngicabanga bona seyiyakhutjhulwa nje intengo ngaphandle kokutjhega, kokutjheja angiboni bona bayacatjangelwa abantu abadosa emhlweni.

Iye, ngibona ikhambisana kuhle nobujamo bomnotho umphakathi okibo.

Awa, angiboni kumbono omuhle ngombana kungabangela ukobana nabanye abakhweli bafune ukuphungulelwa nofana ukwehliselwa. Babone kungana, bangathathwa ngokulingana.

Kungasetjenziswa indlela yokuphungula amaphesente athize kodwana hayi amanengi.

Awa.

Ngicabanga bona kungabasiza, ngokobana bonge imali bakwazi nokuyisebenzisa eentweni ezinye.

Ngicabanga bona kungaba kuhle nabangaphungulelwa amaphesente amahlanu.

Iye, ezinye zibatjheja ngokwaneleko ezinye, awa.

Iye, zikhamba ngefanelo.

Iye, zibafikisa ngesikhathi emsebenzini abakhweli.

Abanye, iye babaphatha kuhle abanye ababaphathi kuhle abanabo ubuntu.

Iye, zikhamba ngefanelo kodwana angicabangi bona zanele.

Iye, kuyasebenza khulu.

Ngicabanga bona kwehlisa amathuba weengozi begodu kwehlisa ne-traffic.

Awa.

Iye, kukatelelekile bona indlela ekhamba iimbhesi ifakwe isikontiri.